Ndzi fanele ndzi endla vulavisisi hi vuhlayiseki bya ndhawu na na vusirheleri, na matshamelo, na matlalelo na madyelo ya swakudya.

Makhombo i ku va thekisi yi pfumala vulawuri naswona vanhu va swi endlisa hikuva va lava mali ya ku tala hi xihatla.

Ndzi ehleketa leswaku ku ri mavunwa ya leswaku vachayeri va ti thekisi ku tshama ku ri vona va tekaku ndhawu, hikuva a va lavi ku tluriwa va hlundzuka ngopfu.

Va va endlela ti bazari hikuva NSFAS a yi swi koti ku va i i fikelela mihakelo ya tidyondzo ta swihaha-mpfhuka.

Yi pfuna leswaku lava va kumaka tinghozi ta ta timovha laha tikweni va kota ku kuma mali ya ku va yi va hanyisa na vona.

Hikuva va onheriwa mabindzu ya vona tanihiloko Uber yi ri na xiyimo xa le henhla hi mali ya lehansi, kambe vachayeri va mathekisi va durhisa timali ta vona ku va va rhwala vanhu.

Ina, hikuva ti hlayisekile swinene na ku va tinghozi ta kona ti ta va leti nga talangiki hikuva yi ta va yi kambisisiwile ku va yi famba epatwini.

Yi tlakusa ikhonomi ya hina, hikuva yi kota ku va yi endla mali hi xiyimo xa le henhla swinene.

Va fanele va tisa na ku cinca va susa mathekisi ya khale, hikuva hi wona ya vangaka tinghozi laha mapatweni loko va endle ku cinca no basisa na vachayeri va ti thekisi a va basisi timovha ta vona.

Va hatlisa ku karhala hikuva mabazi i swilo leswi nga le henhla ku tlula mathekisi, mathekisi ya lehhansi.

A ndzi ta n'wi vutisa leswaku u swi kotisa ku yini ku haha mpfhuka yo leha, naswona va swilawula njhani swi xihahampfhuka hikuva va va va ri vambirhi hala ndzeni? Xana swilawuriwa hi vona kumbe swi lawuriwaka hi ti hi ti thekinoloji xana?

Ndzi ta famba na laptop ya mina, ndzi famba ndzi vukela mi movie yo tsakisa ni yingisela na tinghoma.

I ti Gautrain leti fambaka hansi ka misava.

Leswaku va kota ku va va tiva hi ntshunxeko va nga vulavuli swilo swin'wana swin'wani va nga nkarhi va nga twisisi nchumu hi ntshunxeko wa laha Afrika-Dzonga. Va fanekele va vona tindhawu leti ku nga lweriwa kona na leswi nga tlakusiwa switumbuluxiwa endzhaku ka ntshunxeko.

vaphikizani lava tirheriwaka hi ku famba yivona nwinyi lava vhengeleni va nyikiwa timbyana date hikuva tiva kotaku famba imuntu tlhontlha yinwana leyi vahlanganisi naswona naswona va hatlisa ku karata

Fanekele ku kambisisiwa ku ri swilulamile xana? Hikuva swi nga endla minghozi yo tala laha ku famba fambeni.

Va fanekele va nga ha pfumeli leswaku timovha ti tsemakanya laha ku fambaka swiporo hikuva ti onha swiporo.

Ku va va yiseriwa makaya hikuva vadyuharhi va tikeriwa ku va va ya etindhaweni leti va fanekele va pfuniwa ka tona.

Vanhu va kota ku khomiwa minkuzi naswona va yiveriwa swilo swa vona ni hi ti nsulavoya.

A ndzi ta ya Dubai ndzi ya vona ku saseka ka kona loku vanhu va vulavulaka hi kona hikuva ya ri yile owuxinini.

Eka nkarhi wa sweswi yi tlakukile hikuva tiko ra Afrika-Dzonga na rona ri tlakuse VAT ya yona.

Lexi lawulaka i VAT loku VAT yi tlakuka no va mathekisi va tlakuka kambe loko yi ya ehansi a va ha yisi ti price ta vona ehansi.

I swikepe swamajarimani leswi kotaka ku va swirhwala na mimovha endzeni.

U kota ku vona ku saseka ka laha ku humaka kona loko u ri henhla na kona wu vona swihundla swo tala swa ku saseka ka tiko ra wena.

Leswaku movha wu fanekelanga u rhwala nhundzu wa ku tala leswi swi endlaka leswaku va ku yimisa va check ku ri nhundzu yi le nawini loku va ku kuma u yi rhwele.

U fanekele a chela mi music emovheni wa yena na Wi-Fi leswaku vanhu va ta tsakela ku tshama karhi va khandziya thekisi ya yena.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku u fanekele a dyondza ku tiyimela naswona a ti olola hi minkarhi hinkwayo leswi swi ta n'wi endla leswaku a tshama a hlayisekile na ku ti sirhelela ku va a tirhisa swifambo swa vadyuhari.

Swi nga ndzi olovela hikuva ndzi ta va ndzi nga humesangi mali yo tala tanihiloko ndzi ta va ndzi lo humesa movha yo hira movha ntsena, ndzi ti jikajikela than ku famba hi ti Uber minkarhi hinkwayo.

Ku na ta switimela, swihahampfhuka, tibazi na mathekisi.

Swi endla leswaku na vona va tlakusa mali ya vona ya ku va va kurhwalela nhundzu, leswi swi nga ri ku kahle hikuva tiko ra lahlekeriwa.

A ndzi fanelangi ku va ndzi dzahela kona, na kona ndzi fanenekele ku tshama ndzi ku ndzi endla leswaku ku tengile no basa.

Ndzi nga tiyisisa leswaku ndzi endla tibazi ta ku talo loko n'hweti yi hela, ku va ndzi olovisela vakhandziyi va tibazi ku va va hatla va fika laha va ya ka kona hi xihatla no hunguta ku tala na mpfilimpfilu tibazini.

Swihaha-mpfhuka, switimela, tibazi, tithekisi u ti hlawulela leyi u vonaka yi nga ta hatla i ku fikisa ka riendzo ra wena.

Ndzi ta tiyisisa leswaku ndzi landzelela milawu hinkwayo ya le magondzweni, naswona a ndzi yi tsutsumisa movha ya mina hikuva yi ta hatla ku vaviseka.

Va fanekele va landzelela milawu ya le magondzweni, naswona lava vo famba hi milenge va tirhisa mavoko ya vona ku va va kota ku famba laha patwini.

Va fanerile ku thlula ma security va va nyika na swibamu leswaku va kota ku hlayisa ndhawu leti, naswona va chela na ti camera ra lomu tindhawini.

Ndzi nga vilerisiwa hikuva u ta va a nga n'wi tivi munhu loyi a nga ta va a driver Uber naswona va nga n'wi khoma nkunzi kumbe va veka vutomi bya yena eka ndlela leyi nga fanelangiki leyi nga riki ya kahle.

A hi vanhu hinkwavo va nga ta va na vuswikoti bya ku va va tirhisa ti-smart card leswi swi ta endla leswaku van'wani va kona va sindziseka ku tirhisa mabazi hikuva va ta va va toloverile ku va va hakela mali leswi swi ta va tikisela swinene ngopfu.

Ndzi ta tiyisisa leswaku hi kombela ku nyikeriwa hi swo famba swin'wani ku tatisa nhlayo ka leswi hi nga na swona leswaku swi kota ku va swi fikelela mani na mani loko a ri ka xiyimo lexi xi nga ri ki kahle hikuva van'wana va lahlekeriwa hi vutomi bya vona va ha yimerile e tiambulense ku ri leswaku ti ta ti ta va teka.

Kokwana loko mi fika emabazini mi fika mi humesa khadi ra n'wina ku ta va ku ri na ndhawu leyi mi fikaka mi swayipaka ka kona, mi fika mi swayipa kona mi heta mi teka xilipi xa n'wina mi heta mi ya tshama.

Hikuva ku tala ku famba timovha to tala naswona vanhu.

Va fanele va tiyisisa leswaku a va yetleli naswona a va fambi va yimayima kun'wana na kun'wana, va yima ka ndhawu yo hlayiseka ntsena.

I swa nkoka hikuva i ndhawu yin'wana laha mabazi va nga ta kota vachayeri.

Munghana, ndzi lava ku ya endhawini yo karhi leyi va ri ku ku nandzika swinene naswona ku na ndhawu ya ku khida na ndhawu leyi hi dyelaka kona, a ndzi lava u ndzi heleketa hi ya ha tiphina swin'we tanihi munghana wa mina a ndzi lavi ku ta u ta vona hi swithombe loko ndzi vuyile.

Muchayeri u fanerile a famba a wisa hi switichi, a nwa na mati, a bela na hi moya, a nga fambi riendzo ro leha a nga si wisa.

Mfumo wu nga kota ku va hi ndyangu hi ndyangu wu va endlela smart card leri va nga ta va va tirhisa rona ku va va famba hi mabazi leswi swi ta kota ku va pfuna leswaku mali ya vona ya mudende yi endla swilo swo fana no xava swakudya na ku va yi kota ku va yi va yisa eswibedhlele loko va tikeriwile mirini, ti-smart card leti ti nga va pfuna hi xiyimo xa le henhla hikuva va ta ti tirhisa hi ndlela leyi va va lavaka ha yona ku ku famba hi bazi laha en'hwetini.

Vubihi bya kona hileswaku a nga ha teka nkarhi wo leha ku fika laha a ya ka kona naswona bazi i nchumu lowu wu nga tsutsumiki ku fana na movha nakona a wu na vulawuri.

Ti famba hi vanhu va va nhlayo wa le henhla ku fana na vatirhi va rhandza ku famba hi tibazi loko va ya emintirhweni hikuva ti famba hi nkarhi leswi swi nga endlaka leswaku swi nga ha tlakuka hikuva va swi tiva ku ri vanhu vo tala va rhandza ku famba hi tona.

Xi fanekele xi va na xiyindlwana xo xo ti pfunela ka xona, ndhawu yo xavisa mati na swakudya swo aka miri.

Leswinene i ku bazi hi nchumu lowu nga le henhla loko ko humelela tinghozi u nga pona leswo biha hileswaku mi nga humelela hi nghozi ya patu.

Khumba hikuva hikokwalaho va faneleke ku va va ya tirhisa xo famba xin'we hinkwavo a ka ha ri na ku ri mina lexi a ni khandziya ndzi famba hi lexi, va tirhisa xo famba xin'we hinkwavo.

A ndzi ta tiyisisa leswaku ndzi foyinela va makhaniki hi xihatla leswaku va ta kota ku ndzi pfuna ku va va ndzi lunghisela kumbe ndzi kombela lava va hundzaka hi patu ku va va hatla va ndzi pfuna leswaku ndzi ta kota ku ya mahlweni hi riendzo ra mina.

U hatlisa u kota ku fika laha u ya ka kona, loko wo humelela hi nchumu wo karhi u nga tikeriwa ku pfuniwa hikuva vanhu va na ku tshemba loku tsongo loko u famba hi freeway.

Mabazi ma xiyimo xa le henhla ya na ya na swilo hinkwaswo, ti-aircon-i, swiyindlwana swo ti swo ti pfunela ka swona, makombakule, xiyanimoya kambe leswin'wana swi hava swilo sweswo naswona u nga twa u borheka loko u ri ndzeni ka tona.

Eya ndza ri seketela, hikuva loko hi famba hi swin'we hi ta kota ku pfunana loko huma nchumu yo karhi na vona va ta va na ku chava loko a va ehleketa ku ku endla xo biha kambe loko u famba ndzexe va ta kota ku ku endla xin'wana na xin'wana hikuva va ta swi vona ku ri u ndzexe a ku na loyi a nga ta ku pfuna.

Ndzi nga ha khomiwa, n'wini wa movha a nga ha ndzi lunghisisa yona. Naswona ndzi ta fanele ku va ndzi tengela.

Ndzi nga ha va lemukisa leswaku ku tsutsuma swi tlula hi ku famba kahle hikuva eku heteleleni ka siku hinkwenu tinghozi ta hi humelela, hambi u ri muchayeri wa ambulense kumbe wa vhene ya maphorisa swi ta ku humelela. Na vona loko va ha ringeta ku ya pfuna vahlayisi van'wani lava nga humeleriwa hi swilo swo karhi na vona a va chayele hi vukheta.

A ndzi ta tirhisa xitimela hikuva xitimela xa hatlisa naswona tinghozi ta kona a ti talanga ku va ti humelela.

Hikuva tindhawu leti i tindhawu leti tshama, ti tekaka nkarhi ku onhaka. Naswona i tindhawu leti nga kamberiwiki hikuva ku famba switimela ntsena.

Ndzi nga hlohlotela Khensani leswaku a ya mahlweni na ku navela ka yena, hikuva ku va u ri n'wansati u chayela xihahampfhuka a swi talangi. Naswona swi ta n'wi endla leswaku a va ka xiyimo xa le henhla na ku va laha tikweni ku vulavuriwa hi yena.

Hi lebya swaku vana va ta va va nga voni nchumu swa le hansi, ku tlula loko va famba hi hi timovha, va hatla ku chuha hikuva va va va vona timovha ti hundza hi mavilo laha tlhelo ka movha leyi va fambaka hi yona, leswi nga ta endla leswaku va rila.

Riendzo ra mina ri vile ro leha ri tlhela ri nandzika tanihi vanhu lava a hi ri na vona laha ndzeni ka xihahampfhuka. Nakona hi kotile ku vona ehansi hi ri henhla hi chuha hi tlhela hi tsakisana hi hlekisana.

I movha wo hundza, hikuva a wu fanekelerile u yima tanihiloko u swi vona ku ri mina ndzi huma laha a ndzi pake kona.

Ndzi ta teka nkarhi wo ndzi yingisela mufambisi wa mina, ndzi endla leswi a swi lavaka kutani loko ndzi hetile ku swi endla tanihiloko a ndzi komberile ka ha ri nkarhi hi kona ndzi nga ta ya kaya ku ya langutana na nkhululo wa timovha.

Tindlela ta switimela ti fanele ti hlayisiwa hi ku va ti kamberiwa siku na siku, naswona ku nga vi na laha timovha ti hundzaka hi kona laha xiporweni.

Hikuva timovha letikulu a ti ti voni timovha letitsongo, naswona u ta kuma leswaku u le ku tsutsumeni yena u langutile lekule kasi laha kusuhani na yena ku na ximovhana lexitsongo u kuma leswaku u hetelela a xi tlumba.

Khombo ra kona hileswaku ku nga humelela tinghozi ta laha mapatwini, ku va ku ri ndzi lahlekeriwile hi tiraka ya mina.

Mfumo wu fanekele wu tiyisisa leswaku u phakela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla, naswona va fanekele va tiyisisa leswaku va tshama karhi va lunghisa ti-wheelchair leti n'hweti na n'hweti ti ya sevhisini. Leswi ta endla leswaku ti tshama ti hlayisekile va nga phakeli vatsoniwa ku va ku ri makumu.

A swa ha ri kona ka nkarhi wa sweswi, hikuva malahla na wona ya sungula ku hela leswi endlaka leswaku switimela swi sindziseka ku famba.

Swilo yini u ngo paka laha ndzi pakaka kona? Xana u nga va u ri na nkingha na mina hikuva a wu swi endli ro sungula hikuva un'wana na un'wana u na ndhawu yo pakela kona naswona vito ra mina wa ri vona.

Ni tiva swihahampfhuka swa Airway Fly SA. Naswona ndzi nga hlawula ku famba hi swihahampfhuka swa Fly SA hikuva ntsengo wa swona wa ku va u famba hi swona u le hansi swinene.

U fanerile ku kuma bazari yo karhi leswaku a ya a ya dyondzela ku va muchayeri wa swihahampfhuka leswi.

Ndzi tiva tikhampani to fana na Elvis, khampani leyi yi ku lomba movha kutani wena, swi le ka wena leswaku u hakela hi siku na siku kumbe hi n'hweti na n'hweti.

A ku ri riendzo ro ya eMoholoholo na ti-Eco caves laha hi nga hundza hi le Strijdom Tunnel patu ro xonga ri tlhela ri chavisa, laha timbilu ta hina loko ti fika ndhawu liya ti yima, wun'wani wa munghana wa hina a titivala hi ku chuha. Siku leriya handle ka sweswo ku nandzikile swinene hikuva hi tiphinile hi ku tlanga ni ku va hi vona swilo swa ndhavuko na swilo swa khale.

Va ri vona va landzelela nawu wa Afrika-Dzonga wa ku tlakuka ka tax, kambe a swa ha olovi loko petirolo yi ya hansi na vona va ehlisa hikuva leswi swi va swi vavisa bindzu ra vona.

Bazi ri tlula ku tala mpimo hikuva ri na ndhawu leyikulu laha vanhu va nga ha yimaka ka yona va khomelela henhla. Hi swin'wana swi endlaka leswaku bazi ri tala mpimo.

Vuhlayiseki bya le mapatwini ndzi nga ha tiyisisiwa hi ku va ku ri na maphorisa na mathirayifiki laha patwini, va endla ti roadblock, va languta na timovha leti tsutsumaka na ku va va endla speed trap.

Va pfuneka hi ku va va kota ku xavisa laha ndzeni ka tibazi, hikuva ku khandziya vanhu vo tala laha tibazini.